Ko tsa ga dijalo, di fokotsa dijalo, dithemperetšha, maemo a bosa.

Sa ntlha, nkare ke go boifa go palelwa. Sa bobedi, nkare go go tlhoka kitso le maitemogelo gore ba simolole temothuo. sa boraro, ke go tlhoka thuso ya puso.

Meputso e e kwa tlase kwa tirong, go amega gwa di-chemical-e kwa tirong le di ura tse ba di nang tse dintsi kwa tirong. mme ke tsona tse badiri ba mo tirong ya bone.

Sa mathomo, ke go jala peo, mme fa o jala peo e ka tseya dikgwedi di le nne go fitlhela dikgwedi di le thataro. Sa bobedi ke go, ke fa peo e godile mme seo, se ka tsaya ngwaga gore se gole mme se kgone go nna le .

Ee, ke ne ka etela temothuo ya ga malome, mme ke ithutile gore go ntsha rooibos-o go, ga se selo se se ka palelang mongwe le mongwe, mme ke selo se se leng botlhokwa mo matshelong a rena, mme le go itse mme re se ithuta gore rooibos-o etswa byang, e ntsha ke eng, e ntsha mo nakong e kanakanang, e dirilwe ka eng.

Bakgoni ba, ba hona ba dira ka, ka manontlhotlho le tswelelopele, mme ba dira gore di, bobowa jwa bone bo seka jwa senyega.

Ee ka dumela, fa o sa tsamaise leruo la gago ka ngakeng ya diphologolo, ga le kitla le gola sentle ka gonne maruo a mantsi a tlhoka dingaka tsa diphologolo gore di kgone go tshela sentle, mme di tshele go se na le mathata a di a tshwenyang.

Di pharologano tsa di-climate-e di dira gore dijalo di seke di a gola sentle, mme molemo wa gore, wa go sireletsa dijalo gore di gole sentle ke go di baya bo letsatsing, e seng o jale mo go seng letsatsi, mo go senang letsatsi.

Balemirui ba ka dirisa dilo tse di latelang go boloka dijalo, mme , ba ka dirisa ditlhare tsa go sireletsa dijalo gore di itekanele mme di seke di a tsamaye ke, .

Balemirui, ba ka dira gore, ba ka dira gore tsatsi lengwe le lengwe ba tlhokomele dijalo tsa bona, mme ba di tlhokomele gore di, ditshenekegi le mefero ha ya tsamaya mo dijalong tsa bona gore dijalo tsa bone di tle di be tse di itekanetseng mme di be monate, gore le batho ba ka dija.

Matlalo a diphologolo, fa ba fetsa go bolaya phologolo e rileng, mme ba tshasa letswai mo letlalong leo la diphologolo, mme ba , le baya mo setlhareng gore ba le omise. Matlalo a diphologolo a ka dira dilo tse di latelang, a ka dira diaparo, mme a dira ditlhako, a 'ira le tse dingwe tse di farologaneng, mme matlalo a no, .

Melemo ya gore, melemo ya go ikahela mosima ya go nosetsa, le gore dijalo di tla phela di le phepa, mme di na le metsi mme dijalo tseno, di tla tshela dintsi di na le mefuta ya dilo tse di ntsi ntsi and-e dikgwetlho ke gore, fa re ntse re tsaya ma-bucket-e re ya kwa melemong re tshela re ya kwa re jadileng teng, mme e tla nna tsela e telele mme e lapisang.

Ke ya tlhaloganya gore madi mo nakong ya gompieno, ke selo sengwe se e le goreng batho ba bantsi a bana sona, mme go botlhokwa gore dikgomo tsa gagwe di bone ngaka, mme e ka ba gangwe mo ngwageng, gore a kgone go itse malwetse a diphologolo tsa gagwe le gore o tshwanetse go dira eng go boloka diphologolo tsa gago.

go bona bolwetsi bo santse bo simolola, mo diphologolong go botlhokwa ka gore, o fitlhela le maele a gore o di boloke le gore tshwanetse o dire eng, o di tshware jang, ho na le hore ho fitlhela go setse go le thari.